Enyanisweni liyinyani elo. Abantu abasebenza imisebenzi esigxina baye bavule iiakhawunti ezininzi ezingenamsebenzi, balibale ngezibalulekileyo. Ngamanye amaxesha abanye ke baye bathi iteks ininzi etsalwayo, ngamanye amaxesha abakwazi ugcina imali, abakwazi ufaka imali kwiindawo ezikhulisa imali. Ngamanye amaxesha imali bayigqibela kwizinto ezingenamsebenzi.

Makhulu, uyayazi uba i-eWallet isebenza njani? I-eWallet yinto oyinxulumanisa, oyifakayo efowunini yakho ze unxulumanise ikhadi, inamba yekhadi kuyo. Enzele kuzoba yindlela lula for ukuba uthini? Ukwazi ukubhatala, ukwazi uthenga eshophu. Akho sidingo soba uphathe imali xa une-eWallet. I-eWallet yinto okwazi uyisebenzisa, uyakwazi nokukhupha imali kuyo, yaziwa nguwe wedwa. Isebenza kanjena, ukuthi uthathe ikhadi ulinxulumanise phaya, iinamba zeekhadi eziphaya kwikhadi lakho, uzifake kuyo ukuze lizokwazi usebenza, ulisebenzise kuyo yonke into ofuna ulisebenzisa kuyo.

Ewe, zikhuselekile kakhulu futhi ke zinceda ngokuba awuhambi uyofola kwibhanki ufike ume emgceni ixesha elide, uyayenza yonke into apha kwiselfowuni yakho. Okubalulekileyo qha xa usenza, uhlawula imali yesikolo uqinisekise ukuba zonke iinombolo zirayithi, awubhudi. Futhi okubalulekileyo ke xa usebenzisa iselfowuni ukubhatala, iyagcina yonke ingxelo obuyenza. Ayifani naxa uyenze kwibhanki uzofumana isiliphu sona sizawukwazi ukucimeka.

Hayi, xa ndifuna uboleka imali enkulu ukuze ndikwazi uthenga indlu ndizawuboleka ebhankini ngoba ibhanki nalaa mama umongezelelo awufani, i-interest ke ukutsho. Inzuzo ayifani, eyalaa mama ininzi iprofithi, eyebhanki incinci. Ngamanye amaxesha eyona, futhi ebhankini bayakwazi undinika ixesha elide futhi endinokwazi ukubhatala, kulaa mama andinokwazi. Futhi kulaa mama uzawusuke ayifune ngoku imali yakhe, kanti ebhankini bandinika ixesha elide ukuze ndikwazi ukugqiba ubhatala yonke imali yam, imali yabo.

Makhulu, i-inshorensi yobomi yinto oyibhatalela qho ngenyanga. Ngumbutho , ngumbutho owubhatalela qho ngenyanga ukuze ukwazi ukungcwaba wena nosapho lwakho. Uyakwazi kuwo ufaka abantu abayi-ten wena ube ngoweshumi elinanye, ube ubhatala loo mali incinane. Uyafikeleleka ke, awude ufike kwii-hundred ezintlanu. Ukunceda entwenini? Ukwazi iindleko kwibhokisi, ukutya, nelitye eli lembala xa ufuna umntu umenzela ilitye. Naxa wena ubungumntu owondla usapho lwakho, iyakwazi ukunceda ukuthi bashiyeke bengalambi behlutha nabantwana baqhubeke besiya esikolweni bengadingi nto.

Imbangi yoba bacinge ngolo hlobo ubutsotsi buninzi kakhulu ngeli xesha, kweli xesha siphila kulo. Abantu , nabantu abangootsotsi sebeyazi uba sinazo ezi zinto, iibhanki efowunini zethu. Bafike basixelele uba masithini masivule senze yonke into, sibakhuphele imali. Kungolo hlobo kungoku , kungoku bengafuni ukuxola ukusebenzisa ibhanki kunokuba basebenzise ifowuni. Futhi abanye abantu abazazi iifowuni kusenovela into ethi hayi uwinile phaya efowunini, ithi cofa ipini yakho kanti kumka kwemali yakho. Yile nto ke abantu abaninzi bengathembi ukuthi basebenzise, babe neebhanki kwiifowuni zabo.